Dipilisi tse tse tholwang dishopong tse nyane like makeisheneng ho mo rekiswang makula a teng ha ke di tshepe, ke tshepa dipilisi tseo tse rekwang ee mabenkeleng, hobane ee di tswa ho di company, tse kgonang ho teste-a hore di dipilisi tsena di bereka jwang, di thusa mmele wa hao jwang, le masole a mmele wa hao jwang. di keke di yetsa hore o kule.

Jo kea leboha hore topic ebile ya tla ka matla, jwale ha ntse ke ya mane ntse ke lo nka di-treatment tsa ka dipetleleng ke a bona. Hore infrastructure ya dipetlele tsa rona e ya diteriorate-a haholo, mmuso wa rona ha e nke menyetla le boiketlo tsa hore di kgone ho thusa infrastructure ya rona ho bontsha hore, you know ho na le hygiene. Yes, hona le basebetsi ba berekang jwale ha e thuse hobane di pente tseo ke tsa kgale. Batho ba kena, ntse ho clean-iwa ka di-detergent tsa kgale ha ka Mmuso wa nka monyetla wa hore o thuse dipetlele le diclinic, ba kgone ho renovate are ho ka ba hantle.

Ke nahana hore ee, seo se ka etsuwang ke hore maybe mmuso o ka kgona ho Organizer Transport ya hore batho bao ba tswe mane ee, mahaeng ba kgone hoya ditoropong or mmuso o kgone ho aha dipetlele tse kareng di ho pela bona.

Malwetse a sa foleng e ke wa tsebang ke epilepsy, ke HIV ke cancer ke kankere ke diabetes, jwalo jwalo.

Jwale nna ke nahana hore taba ya hore banna ba banyenyane ba ye lebollong e ya thusa hape ya tshosa hobane bashanyana ba bangata ha ba boele hae. Hobane mekgetlo e mengata e thusang bana hore ba ye lebollong ha ba Sterilize di tools tsa bona tseo rekang ho bona ho bashanyana bana. Jwale nna ke nahana hore alternative hape, ekaba bashanyana bana ba ka ya sepetlele ba lo thusiwa hona moo.

Ke bona, haholo ho le bohlokwa ee, kgethellong ena e bohloko ya bophelo, ha bo fetoha ka tshohanyetso ee, jwalo ka hoba kotsing ya koloi . Nka bona hore nka thusa motho ya maemong a tshwanang le ao ho mo kenya mananehong a tshehetso a maikutlo le thuto mane tleliniking. Mananeho ana a thusa hobane a tla fa motho o tshepo ho ya pele bophelong ba hae hobane dikeledi ha di wele fatshe.

Batho ba nang le hlokofetse ya HIV hangata ba na le dihlong ho bua ka yona ho baratani ba bona, ee, ho difamily-ing tsa bona ore mosebetsing ba tshaba hobane ha ba batle ho ho kgethelwa setjhabeng. Jwale nna ke bona nkare taba eo ha ba tshwanela ho ba le dihlong hobane e mong le mong a ka ba le lefu leo.

Ntate ke nahana hore ka thusa nkgono ka ho batla Wi-Fi a kgone ho sheba di-TV, di-television programs tsa di ratang. Re montshe re mo ise mane mall-eng kapa re mo ise eld age home kapa re tsamaye le ena re montshe a lo bona . re mo ise mane a lo bona diphoofolo ko zoo, or re thole nurse, motho ya ka dulang le yena ka hare ha ntlo, a kgone ho mo hlokomela moo re seng teng.

Baratani before ba ka kena dikobong tshwanetse hore ba ye mane clinic-ing ba yo test-a or HIV if e mong o na le kokwanahloko, ba kgone ho mofa di-ARV's e mong ha a na yona kokwanahloko ba kgone hore ba sebedise kgohlopo. Hape mosadi wa teng a tsamaye a ye ho family planning ba kgone ho mo fa prevention e tla last-ang di-months-e tse ka tse pedi kapa tse tharo, jwale tshwanetse ba ihlokomelle le ha ntse ba nyetse tshwanetse ba ihlokomela ba berekise kgohlopo ka nako eo ba yang betheng ka yona.

Nna ha ke le tleliniking, ha ke eme sebaka se setelele, ha ke fihla ba re jwetsa hore ke sebaka se se tlo se emang, ke sona sebaka seo se ke tlo se emang, jwalo ha ke eme hore jwale ke nne ntse ke re hee ho etsahalang, aa ke nahana hore sepetlele sa se ne ke le ho sona. Service ya bona e ne le hantle haholo, hobane ke eme feela nakonyana e nyane ka be le ka thuswa.

Ho bohlokwa hore o ye tleliniking hle lerato laka, ee tshwanetse o lo bona hore o na le yona kokwanahloko, empa ha hona le yona ke ka hoo hee, ee di-doctor ba tla ho fang dipilisi hore o kgone ho suppress-a viral load ya hao. Ee, ke nahana ho bohlokwa haholo ha ka ya mane tleliniking o lo feta, o bone doctor a o lekole, ohone ho tseba ho etsahalang ka bophelo ba hao, hobane ha o sa etse jwalo, o ka hlokahala mona lefatsheng. Ene nna ha ke batle ho hloka, ke ke santsane ke ho hloka mona, santse o dule le nna ka nako tsohle, la ha re ka fumana hore o na le yona, ha hona bothata.

Ho bohlokwa haholo hore baimana ba tsamaye ee tleliniki, hobane o ka se tsebe hore moimane o na le tlhekefetso ya kokwanahloko, kapa malwetse a mang a tla etsang hore ngwana a sa ba lefatsheng, jwale hore ngwana a kene ke hlekefetswa eo ya kokwanahloko. So ho bohloko ha ngwana se tsa kula le wena setso o kula, ho se na tshepo. Jwale ke bona nkare ho bohlokwa hore bo mme ba maimana, ba tsamaye tleliniki hore ba kgone ho teste-wa, ba check-iwe hore ha ba na yona kokwanahloko, kapa malwetse a mang a tla kenyetsa ngwana tlhekefetso.